Isigqibo sala mafama asilunganga ngoba bona kudala besebenza, besebenza ngentsangu kwaye iprojekthi yeMedigrow yokukhulisa ihempu inganceda kakhulu kwabantu apha emaMpondweni. Ingabancedisa ngokufundisa ukukhulisa ihempu kanye nezinye izityalo. Ingabafundisa indlela yokuziphilela bengabantu eMpondweni nomhlaba jikelele.

Njengamsebenzi wasezifama ingase iindawo zokuhlala zihlale zicocekile kwaye zikhuselekile kuba siye sisebenze ngokutya, siye siphinde sisebenze nangezilwanyana. Ingase kuhleli nje ke sinxibe ii-gloves zokukhusela thina nokukhusela nomsebenzi wethu kwaye sisebenze kwindawo ecocekileyo nekhuselekileyo. Kwaye nathi singazozifumana sisonzakala emsebenzini sifumaniseka uba nathi siye sigulise nabathengi bethu.

Isizathu sokuba ndiqeshe namabhinqa kule fama yam kukuba andikhethi ngasini. Andijongi ukuba libhinqa eli okanye ngumntu ongutata lo uzawusebenza apha, ndikhetha umntu owaziyo umsebenzi ozawuyenza le nto ngale ndlela ndifuna yenziwe ngawo. Kwaye le fama iyawuphathwa ngumntu ongumama. Ndisebenzile ezifama iminyaka emininzi ndasebenza namabhinqa ambalwa, ndafumaniseka ukuba xa esezimisele kumsebenzi ayawenza ngokukhathala. Ngamanye amaxesha ufumaniseke uba ogqitha namanye amadoda kwalapha ezifama. Yiyo ke le nto ndiqesha nabantu abangoomama.

Ukufuya iigusha kunceda ezintweni ezinintsi, awulahli mali ngokufuya iigusha. Eyokuqala buboya, xa sezikhula uboya kakhulu uyakwazi ukuphungula apha kuzo ngoba zikhona iinkampani ezisebenza ngoshishini loboya ufumane imali nje ngaloo nto. Eyesibini umgquba lo wazo unceda umhlaba lo wam achumise izityalo ezi ndizityalileyo kwaye uyakwazi nothengisa nobisi lwayo. Xa iseyindala ke ngoku, uyakwazi nokuyithengisa for kwezinye iinkampani nokuthengisa nje inyama yazo.

Umakhulu notamkhulu wam bavuka ngentseni. Umakhulu yena aqale ngamantshontsho noba ngamantshontsho eenkukhu okanye weehagu or neebhokhwe kuneegusha, aqale azityise. Ugqiba kwakhe ngezi zincinci aye kwezi zindala. Ngoku enza loo nto umakhulu utamkhulu yena ubheka esibayeni ayojonga iinkomo ukuba ziphelele. Ukuba ziphelele ke ngoku uyazisa emasimi ayozikhulula uba maziyotya ebaleni. Uba kukho iigusha ezidinga usiwa ediphini uyazisa. Xa kupha emalanga ke ngoku umakhulu atende igadi yakhe, ukuba kukhona into edinga uvunwa ayivune.

Ukulima kweyam ilali kuye kwaluncedo kakhulu kuba idolophu esinayo ikude kakhulu, ungazigqiba neeyure ezimbini usiya ngakhona. Ke ngoku ngenxa yokude bayo nemali, ukunqaba phakathi enyangeni, kuye kube nzima ukuba mawubuye uquqe uye edolophu uyothenga izinto zokutya. Ngoku ke ukulima kwethu kuncede kakhulu ngokususa ikati eziko ngoba uye uthi wofumaniseka uba udinga into eya ethunjini, ukhawuleze uye egadini ujonge edinga uvunwa into onoyitya. Ogqiba upheke, kutyiwe endlini kuhluthwe.

Isizathu sokuba abasebenzi basefama baxhatshazwe nanamhlanje kukuswela ulwazi ngamalungelo abo ngokuba uyawufumaniseka isininzi sabasebenzi basezifama ngabantu abangayenza esikolweni okanye abangagqithanga esikolweni. Ngoko ke xa bahlukunyezwa okanye bexhatshazwa abayazi ukuba mabaye ngaphi, bathini okanye bangenza njani ngenxa yokuswela ulwazi ngamalungelo abo.

Izinto endizenzileyo zokhusela isivuno sam kwizinambuzane kukufaka umnatha kwezi zincinci, ndabiyela kwigadi yonke. Emveni koba ndibiyele qho ekuseni ndiyazijonga isivuno sam ukuba asinazo na izinambuzane. Emveni kwaloo nto xa ndinkcenkceshela ndiye ndisebenzise laa mibhobho inephresha ephezulu yamanzi kuzosuka zonke izinambuzane endiziphosileyo ngeliso lenyama.

Isizathu sokuba umfama anyuse imveliso yehagu xa abantu besithi abanayo imali yokuthenga inyama kukuba imali abangenayo isikakhulu yeyenkomo neyegusha neyebhokhwe kodwa baye bafikelele abantu kwihagu xa bengakwazi ukufikelela kwinyama ebomvu. Ngokunyusa umveliso wakhe ishishini lakhe lizawuhamba ngoba abantu abazukwazi ukungayithengi nyama. Xa bengakwazi ukungayithengi inyama, abazokwazi uyiyeka. Xa bengakwazi uyiyeka bazawuthenga kwezi zifikelelekayo. Xa ihagu iyenye yazo umfama uzawukwenza imali.

Imveliso yezolimo eMzantsi Afrika ayinochaphazeleka kakhulu xa kunoze kuthathwe umhlaba ngaphandle kwembuyekezo ngoba umhlaba lo udinga ubuyekezwa ukwinani labantu abambalwa kakhulu kunabantu abahleli kumhlaba ongowabo ngokusesemthethweni. Xa kubuyiswa abantu balaa mhlaba ngaphandle kwembuyekezo kuzophinda kuhlale abanye abantu abamnyama ecangkwabanye abantu abamnyama. Ayinoba nalo ucishelelo olukhulu kwezolimo xa ndicinga.

Incede kakhulu indima edlalwa nguRhulumente ngala maphulo kwezolimo ngoba abantu ababekwazi ukufama nokutyala nokusebenza ezifama banako ngoku ukukwazi ukusebenza, abantu ababevalelekile kwamathuba womsebenzi. Abanye bayakwazi nokuvula amashishini nokwenza iifama zabo, bavule iifama zabo bakwazi ukuqesha ulutsha olungasebenziyo.